Into engenza ukuba abantu abadala baseMzantsi Afrika bathandabuze ucacisompendulo kukuba abantu bakudala bakhule ngendlela esingakhulanga ngayo thina, bakhule kusithiwa umntu omdala akabuzwa. Ngakho ke kuba nzima ukuba bacele bafune okanye bafunisise iingxakana okanye iimpendulo ekumele zicaciswe. Futhi ke kunjalo nenye ingxaki kuba i-communication esuke ikhona ngokuba exesheni langoku, exesheni elinintsi ke ezindaweni zikarhulumente kuthethwa isiNgisi. Kunentsha ethetha isiNgisi so abantu bakuthi abadala abangakhange baye esikolweni okanye baphuma emabangeni aphantsi kuba yingxaki yokuba bafune ucacisompendulo ngenxa yolwimi lwesiNgisi.

Abantu abadala baseMzantsi Afrika abakhathalelweyo abakhathalelwanga ngokufana luluntu ngokuba okokuqala, kunabantu abangakwazi ukunyamezelela umntu. Ufumanise ukuba umntu omdala ke walapha eMzantsi Afrika unengxaki ye-speech, ukuthetha, uyahluleka ukuthetha okanye ukubiza amagama athize wesiNgi. Afumane umntu ke othetha isiNgisi mihla le namalanga ebe ke efuna ulwazi into ethize ebalulekileyo ke phofu, afumane umntu ongafuni ukumnikeza impendulo okanye amcacisele, umntu ongakwazi ukubekezelela. So abakhathalelwanga ngokufana ke abantu abadala balapha eMzantsi Afrika. Unokufumana oogogo emakliniki baselayinini and kuloo layini ufumanise ukuba kunentsha engaphambili, ugogo kunokuba angeniswe ngaphambili uzawuma ixesha elide elayinini. Loo nto ibonisa ukuba abakhathalelwe ngokufana.

Abantu abadala baseMzantsi Afrika abakhathalelwanga ngokufana ngokuba abantu abadala exesheni elinintsi ufumanisa ukuba kunzima ukuba bathethe ulwimi lesiNgisi. Kwezinye izinto bafuna ukuba ubanike ingcazelo ngokukhathalelekiyo futhi ungabapheleli intliziyo. Ke esikhathini sangoku ufumanise ukuba bafumana intsha emisebenzini le yakarhulumente exesheni elinintsi lithetha isiNgisi esibangela ukuba kube nokungavisisani ngokwentetho kumntu omdala nomntu omncinci osesikhundleni. Ufumanise uba axelele umntu omdala uba le nto ayifunayo ayikho apha okanye soze akwazi ukumnceda ngebanga elithize. Ufumanise ukuba umntu omdala ke ujika ngaloo ndlela engasizakalanga apha eMzantsi Afrika. So yingakho ke ndisithi abakhathalelwanga ngokufaneleyo abantu abadala abaseMzantsi Afrika.

Imali yenkamnkam ibasiza kakhulu abantu abadala balapha ngokuba banezidingo futhi benjalo banosapho olunintsi, baxakekile benjalo. So le mali yenkamnkam iyakwazi ke ukuthi ibasize bafikelele kwezempilo. Bayakwazi uba bathathe amateksi asuka apho abasuka khona ayobabeka koonompilo endaweni ekumele uba baye kuzo ezifana nabootholimpilo, iindawo ezinjalo. So le mali yenkamnkam iyenza okukhulu kakhulu kuloo gogo ngoba ibasiza ukuba bakwazi ukuthi bafeze izidingo zabo, ukuya ezindaweni ekumele baye kuzo ngokuba ngabantu abaphila ngeepilisi mihla le yamalanga. So bayakwazi ukuba basuke ezindlini babambe iteksi bahambe baye koogqirha, bayobona ugqirha okanye bayothatha iipilisi zabo ezi abaziselayo. Nokuba bahambe ke bayothenga izinto abazifunayo ngelo xesha ibasiza kakhulu.

Into ezawuba endicinga ukuba izoba sisidingo kutata kukuba okokuqala afumane i-wheelchair utata. Nokuba ke ndiye konontlalakahle, ndiyocacisa ngesimo sikatata ukuba mna ndilibhinqa ndihlala notata endlini, utata unesifo esibangela ukuba angakwazi ukuzihlamba ngasese. So bendicela ukuthi bandifunise abantu abasemtholampilo abasebenza ngezi zinto ezinjalo. Mhlawumbe ke abazawufika kabini okanye kathathu ngeveki, kuya ngokuxhomekeka ukuba bakhona nini, abazawukwazi ukuba bahlambe utata kwesi simo ajongane naso. Futhi abantu obufana nobakhe, azokwazi ukuthi xa bemhlamba angaphathwa ziintloni ngokuba kum kuzawuba nzima ukuba ndimhlambe xa kakhulu ndilibhinqa.

Mama, ndiyasiva isicelo sakho and ndiyazi uba uziva njani. Ndiyacinga nyhani ukuba apho uhleli khona unaso isizungu. Kodwa ke kule ndawo ofuna ukuya kuyo akuhlalwa mahala kuyabhatalwa. Kuzawuthi xa kune-process ekumele siyenze kuqala ngaphambi kokuba uvele usuke uthi uyahamba. Kuzomele sihambe siye endaweni yakhona siyovakashela khona, bayosinika ama-forms siyogcwalisa bazokwazi ukusicacisela ukuba yintoni into abayidinga kuthi sizokwazi ukubanika le nto abayidingayo. Kune-list ke yabantu abalingana nawe ebebebhalisile ngaphambili kunawe, so kuzawuhanjwa nge-list ke apha until ude ufumane esakho isipeyisi sokuhlala. Baya kuba nemali ke ephumayo endlini ngenyanga ezayo apho kuloo ndawo for ukuba ukwazi ukudla, uhlambe, mhlawumbe ufumane nezinye izinto ozidingayo ngenyanga.

Into ebalulekileyo kuqala kukuba ndihlale phantsi nogogo ndimcacisele ukuba kubaluleke kangakanani ukuba athathe amapilisi wakhe ngokufanelekile, amayeza wakhe ngokufanelekileyo ngexesha elibhalwe ngayo ngudokotela, nokuba xa engawathathi ngexesha ekufuneka awathathe ngayo ayenzani emzimbeni wakhe. Ndizawuhlala phantsi nogogo ke sithethe iindaba ndimxelele ukuba mna ndiba khona ngeli xesha till ngeli xesha, sizokwazi ukubhala phantsi, sizokwazi nokufaka kwikhalenda ukuba ngala malanga athile ndizoba ndikhona ndizomselisa amapilisi. Ndimcacisele nokuba kumele ukuba asele amapilisi xa esedlile. So ndizawuthi xa ndifika njalo ndimfumane edlile, bese ndimselise ke mna iipilisi ngendlela ebhalwe ngudokotela ukuze impilo yakhe ibende futhi elulame nasemzimbeni.

Dade wethu, kubalulekile ke ukuba umama aye ekhayeni labantu abadala ngokuba umama exesheni elinintsi uhlala yedwa apha endlini asikho thina sisemisebenzini. Umama sekakhulile futhi uyadinga nokuba asele amapilisi wakhe ngexesha elifanelekileyo. Ngoku ke ukuba kwakhe ekhayeni labantu abadala lizawunceda kwamna nawe lo ngesi sikhathi esinganaso sokuba size simjonge kwezinye izinto ezidingakalayo apha emini. Phaa kulaa ndawo aya kuyo yabantu abadala uzawuhlangana noontanga bakhe bazawukwazi ukuthetha ngezimo zabo abajongane nazo ngelo xesha. Nexesha lakhe lokusela amapilisi kunabantu phaa abafundileyo oonesi abakhona abajongane nabo twenty-four seven, abazawukwazi ukuba bamjonge ukuba bamnike amapilisi nokuba uyadla na, azokwazi ukuthi naye aberayithi emphefumlweni. Yingakho mna ndibona kubalulekile ukuthi umama ancedakale ekhayeni labantu abadala.